Ndzi nga rhumela mali hi ku tirhisa paypal kumbe kumbe ku transfer kunene hi akhawunti ya mina ni transfer eka akhawunti ya munhu loyi a nga le eka tiko rin'wana.

Ku ndzi nga vutisa leswaku xana ku va ndzi teka xifunengeto xa ndzindzakhombo xo karhi ndzi ta va ndzi lexi langutela ku pfuniwa hi yini na yini xana naswona i mali muni naswona nkoka wa xona i yini naswona xi hambane njhani na leswin'wana swa tikhampani tin'wana.

Ku hava hikuva tikhampani to tala leti ndzi ti tivaka ta ndzindzakhombo ya vutomi ta durha swinene naswona eka nkarhi wa sweswi ndzi hava mali yo ringanela ku va kumbe ku va ndzi nga kota ku yi xava.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku rifu a ri gongondzi loko ri fikile naswona rifu a ri ehleketeleriwi and a ri vhumbiwi and leswi endlaka leswaku ku va swa nkoka ku va ku tshama ku hakeriwa hi minkarhi hinkwayo u nga ka u nga u nga tsandzeka ku hakela swilo hinkwaswo kambe ku hakela ndzindzakhombo wa xilahlo u nga tsandzeki.

Vaamukeri van'wani va mali leyi va tshama ekule na madoroba i vanhu lava tshamaka ematikoxikaya leswi endlaka leswaku ku va va ya emadorobeni va ya amukela mali ya vona swi va durhela naswona ku va va amukela mali ya vona hi tiselulafoni swi hunguta maendzo swi swi hunguta maendzo na mali leyi va yi tirhisaka hikuva mali va yi kuma va lo tshama kwala ivi va yi tirhisa va lo tshama kwala hikuva tixopo to tala kumbe switolo swo tala sweswi se swa pfumeleleka ku swayipa.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle hikuva ku lomba mali ebangi swi endla leswaku munhu a nghena exikweleteni lexikulu naswona bangi yi tatisa mali yo tala ya interest mina ndzi vona onge swi fanerile ku va munhu a ti vekela mali ya yena yi vhela yi hlangana leswaku yi nga xava yindlu.

Ndzi nga ya ebangi ndzi fika ndzi kombela leswaku va ndzi vekisela mali ya mina hi ku tirhisa compound interest leswaku mali ya mina yi ta va na ntswalo lowukulu hi ku ya ka nkarhi.

Tibangi leti ndzi ti tivaka ti nyikaka swichudeni mali i tibangi to fana na capitec standard bank ABSA FNB hi tona tibangi leti ndzi ti tivaka naswona capitec hi yona leyi ndzi tivaka onge hi yona leyi ndzi yi tivaka yi olovile swinene naswona ntswalo wa kona wu le hansi nyana swinene ku tlula tibangi letin'wana ndzi ti boxeke.

bangi kumbe app ya mina ya selulafoni a ndzi fanelanga ku va ndzi tirhisa e PIN leyi tivekaka kumbe leyi nga vhumbekaka naswona foni ya mina a yi vi foni leyi khomiwaka hi mina PIN leyi pfulaka foni a yi fanelanga yi fana na PIN leyi pfulaka app ya mina.

Ndzi nga va khorwisa hi ku va hlamusela leswaku tikhampani na mabindzu lamakulu na wona mfumo wu tirhisa inthanete ku va wu hakela ku va mali ya khampani kumbe vanhu va hola ku va ku tirhisiwile inthanete leswi vulaka leswaku yi hlayisekile ku va mfumo wo hakela vatirhi kumbe wu hakela mali ya ndzindzakhombo kumbe ya mpfuno yi va yi tirhise inthanete leswi vulaka leswaku yi hlayisekile inthanete naswona tibangi to tala kumbe tibangi hinkwato ti endle ti endle ku tiyisisa leswaku inthanete yi hlayisekile yi tlhela yi olovisa matirhiselo ya mali.

A swi ta va pfuna hi ku va olovisela eka ntirho wa vona wo veka murhandziwa wa vona a swi ndzindzakhombo a yi ta va pfuna hi swakudya yi va pfuna hi bokisi ra mufi yi va pfuna hinkwaswo leswi lavekaka for ntirho lowuya a swi nga ta endla leswaku vona va ti secha mali yo tala ku va va kota ku endla hinkwaswo ndzindzakhombo ya vutomi a yi ta swi vona hinkwaswo.

A ndzi ta vaviseka swinene hikuva loko ndzi ze ndzi pfumeleleka ku va ndzi amukela mali ya ntshamiseko swi vula leswaku a ndzi tshamisekangi naswona mali liya i mali leyi a yi ta ndzi pfuna swo tala eka nkarhi walowo.

Ndzi nga languta leswaku hi yi pholisi leyi yi pfumelelaka ku khavhara vanhu vo dyuhara naswona hi yihi pholisi leyi yi pfumelaka ku khavhara maxaka yo tala naswona hi yihi pholisi leyi yi ndzi kumbe ku ndzi tshembisa swa swo nyawula ku tlula letin'wana.

Xikweleti xa bindzu i xikweleti lexi tekiwaka ku va xi tirhela bindzu naswona xi tekiwe hi mavito ya bindzu so xikweleti xa munhu hi yexe i xikweleti lexi xi tekiweke ku va xi tirhela munhu hi yexe naswona xikweleti lexi xi tekiwe hi mavito ya munhu.

Akhawunti ya cheke i akhawunti leyi nga lulamela ku va yi tirhisiwa nkarhi na nkarhi naswona akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi nga lulamela ku va yi hlayisa mali akhawunti ya cheke yi hambanile na akhawunti yo hlayisa mali hikuva akhawunti ya cheke u pfumelela ku yi tirhisa nkarhi wihi na wihi naswona akhawunti yo hlayisa mali yi va na swipimelo nkarhi wun'wani a wu pfumelelanga ku ku tirhisa mali nkarhi wihi na wihi naswona mali leyi u fanele ku yi tirhisa hi siku kumbe hi n'hweti yi pimiwile ku hambana na akhawunti ya cheke akhawunti ya cheke a yi pimeleriwangi mali leyi faneleke yi tirha hi siku kumbe hi n'hweti.

Swi nga vanga ku va ku nga twananiwi loko ko va na vaaki van'wani lava nga na vukungundzwana exikarhi lava kotaka ku humesa mali eakhawuntini ehandle ko tivisa vahlengeletanikuloni.

Ndzi nga endla leswaku hi minkarhi hinkwayo hi fanele ku va hi humesa xitatimende xa bangi hi kombisa leswaku hi hoxile mali muni nkarhi wu lowu nga hundza naswona loko hi hoxa mali leyi hlengeletiweke sweswi yi ta endla mali muni naswona akhawunti ya bangi yi fanele yi pfumelela leswaku vanhu va swirho swa ntlawa lowu ku va vona hinkwavo va pfumelaka ku humesa mali ku mali yi nga pfumeli ku huma loko swirho swa ntlawa swi nga helelangi.

Ku hlanganyela mali tanihi muganga swi nga endla leswaku vaaki va hlangana va va nyandza yin'we va tlhela va tshembana swinene va khomisana swinene hikuva ku hlayisa mali a swi olovangi naswona loko swi ze swi koteka swi vula leswaku vanhu valava va nga eka ntlawa walowo va tshembeka swinene naswona va nga hanyisana no pfunana ku ya emahlweni.

Ku fikelela hi xihatla swi vula ku va munhu a vekisa mali naswona a kuma ntswalo lowu hlayisekeke swinene ntswalo wa le henhla swinene lowu amukelekaka.

Ndzi nga n'wi hlayisela yona hikuva ndzi n'wi pfulela akhawunti yo vekisa laha ndzi nga ta n'wi kombisa leswaku a teki mali yo karhi a yi veka etlhelo naswona a teka yin'wani a yi veka e akhawuntini ku va yona leyi a nga ta tirhisa yona swa siku na siku kumbe swa nkarhi na nkarhi kambe liya yin'wani a nga yi veka tlhelo hi leyi a nga ta yi kuma endzhaku ka ka nkarhi yi ri na ntswalo wo karhi.

Ku va munhu a ri eka xiphemu xa xitokofela swi endla leswaku a hatla a kuma mali yo kota ku fikelela leswi a swi lavaka kambe mintlhontlho yi nga va loko xitokofela xexo xi rhangeriwa kumbe xi ri katsa mitlawa ya vanhu vo ka va nga tshembekanga naswona leswi swi nga endla leswaku mafambiselo ya xitokofela na fambelo ra xitokofela swi nga vi kahle.

Leswi swi endla leswaku mali yi huma yi ri na ntswalo wo tala swinene naswona leswi swi papalata ku va munhu a tirhisa mali eka swilo swo ka swi nga pfuni nchumu.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku khadi ra credit card ri kota ku endla ku va munhu a fikelela leswi a swi lavaka hi nkarhi wolowo naswona a hakela endzhaku xikombiso munhu a nga kota ku xava swa swo karhi leswi a pfumalaka mali yo swi xava hi nkarhi wolowo ivi a hakela hi katsongokatsongo laha a hakelaka na ntswalo futhi.

Leswi swi nga endla leswaku loko se ndzi kula ndzi va ndzi hlayisile mali yo hlaya swinene laha ndzi nga ta kota no yi tirhisa eka leswi ndzi swi lavaka kumbe ku endla leswi ndzi swi lavaka ku va ndzi kurisa rifuwo ra mina.

Papila ro komba laha munhu a tshamaka kona i papila leri ri endlaka vu tiyisisi leswaku munhu loyi i wa kona laha a vulaka kona naswona maphepha na leswi vuriwaka ti-notice swi ta sendiwa eka adirese yeleyo naswona papila leri ri vitaniwa Proof of residence leri kumekaka eka timasipala hinkwato.

Mina ndzi nga pfala akhawunti ya le bangi endzhaku ka loko ndzi nga kumanga vukorhokeri bya kahle na loko ndzi nga tirhisananangi kahle na bangi yaleyo na loko bangi yaleyo yi lava mali yo tala ku tirhisa akhawunti ya vo.

Ina vuhlayiseki byi kona eka ku banga mali hi inthanete hikuva tibangi ti tiyisisile leswaku vugevenga a byi olovi ku byi endla loko u tirhisa inthanete naswona internet ya hatlisa swinene loko u banga mali hi yona.

Mali leyi yi endla leswaku munhu loko ingaku a tshama entirhweni a kuma mali yo teka nhundzu ya yena a tlhelela ekaya na mali yo endla swin'wani loko a ha lava ku laha lava ntirho wun'wani kumbe a ha yimele ku thoriwa kun'wani.

Ndzi nga lomba mali ku va ndzi pfuna n'wana wa mina loyi a nga le exibedhlele hikuva rihanyo ra vana va mina ri le mahlweni swinene swikweleti ndzi ta sala ndzi swi vona.

Ina hi swona hikuva va machonisa van'wanyani a va tirhi hi nawu naswona leswi swi endla leswaku va ti endlela ku rhandza kambe loko ku ri na phepha ra nawu leri va ri tirhisaka leswi swi ta endla leswaku va tirhisana hi nawu na vanhu lava lombaka mali eka vona.

Ndzi tivisa hi tindlela to to debit order ku va va koka kunene loko mali yi nghena hi siku ro karhi leri hi nga ta va hi twanile hi rona.

Mhaka leyi a ndzi yi voni yi ri mhaka ya kahle hikuva leswi swi endla leswaku vaaki va nga koti ku lomba mali leyi faneleke ku va pfuna naswona tibangi ti-charger mintsengo ya le le henhla ya ntswalo hambiloko na mali ya kona yi nga nyawuli leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va tsandzeka ku fikelela ku lomba timali leti va ti lavaka.

Ku va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka swi ta endla leswaku munhu yaloye a nga tshami hi ku chuha masiku hinkwawo naswona leswi ta endla leswaku munhu waloye a va na ku tshemba leswaku mali ya yena yi hlayisekile swinene eka bangi leyi a yi pfuleke.

Va machonisa va tshembisa vanhu vo tala mali leyi va lavaka ku va lomba naswona leswi swi endla leswaku va kanganyiseka vanhu valava hikuva van'wani va va tshembisa mali leyi va nga si tshamaku va yi twa ivi va va byela leswaku va nga kota ku yi hakela hi katsongokatsongo kambe va va va karhi va hemba vo machonisa naswona leswi swi endla leswaku va endzhaku ka swona va tekela vanhu lava tinhundzu ta vona.

Mina munghana wa mina ndzi nga n'wi byela leswaku a tlangela kule na tindhawu to lomba mali leti kalaku ti nga ri enawini hikuva leswi swi ta endla leswaku a ti kuma a hakele timali to hundza leti va twanake tona naswona leswi swi ta endla leswaku a nga vi na vutihlamuleri mundzuku loko se a tekeriwe mali yo tala.

Ndzi nga hlamusela leswaku mali ya ya fixed deposit i mali leyi a yi kalaku yi nga cinceku nkarhi na nkarhi naswona ntsengo lowu nga ta va u vekile wona wu ta tshamisa sweswiya naswona wu ta tshamisa sweswiya for nkarhi wo leha hi ku ya hi laha u laveke ha kona ivi wu tlhela wu va wu ri na ntswalo wo karhi hi ku ya hi nkarhi wa hi nkarhi lowu u nga ti langela wona.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva vanhu vo tala a va koti ku fikelela ku va va xava timovha cash naswona loko va xava timovha hi xikoloto swa va olovela swinene hambi ku ri timovha leti tirhisiweke.

Emadorobeni a ku ri na vukhamba swinene hikuva vanhu a va vutleriwa swipachi leswi nga ni mali kambe sweswi a swa ha bohi leswaku munhu a ya edorobeni a fika a humesa mali a tlhela a yi hoxa eka munhu loyi a lavaka ku yi hoxa ka yena sweswi mali yi hoxiwa hi ti-app-e munhu a tshamile ekaya.

Hikuva khombo a ri gongondzi loko ri fika naswona khombo ri fika nkarhi wihi na wihi ri nga rindzeliwanga hambi ku ri khombo ra movha leswi swi ta endla leswaku movha wa munhu yaloye wu tshama wu hlayisekile minkarhi hinkwayo.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a endla vutiyisisi leswaku u hakela eka akhawunti leyi faneleke naswona u landzela swiletelo leswi yunivhesiti yi swi vuleke hi mahakelelo ya tiakhawunti naswona ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a hlayisa swilipi swa kona hinkwaswo.